Phitlhelelo e e tokafaditsweng ya ditirelo tsa kalafi, e botlhokwa thata mo go laoleng malwetsi a a sa foleng jaaka, bolwetsi jwa sukiri le kgatelelo e kgolo ya madi. E letla gore go lemogiwe go sa le gale, go laolwe botoka le kalafi e nnang, le kalafi e nne teng. Mme kwa bofelong, go fokodiwe mathata le go tokafatsa diphelelo tsa molwetsi.

Motho yo o nang le bogole, a ka nna a lebagana le dikgwetlho tse di farologaneng fa a dirisa ntlwana e sa direlwang ditlhokego tsa gagwe tse di rileng. Go akaretsa le bothata jwa go fetisa, sebaka se se lekanyeditsweng le dikotsi tse di ka nnang teng tsa pabalesego. Tse dingwe, di akaretsa, bophepa le tlhokomelo ya batho go sa phuthulogileng, le go ja nako, le gore motho a ka se kgone go fitlhelela dipompo go tlhapa diatla.

Go itemogela bothata jwa boitekanelo jwa tlhaloganyo, gantsi go a kgopisa, go tlhakanya tlhogo le go tshosa, bogolosegolo kwa tshimologong. Mathata a boitekanelo jwa tlhaloganyo a ka ama maikutlo le maitshwaro a batho ba ba nang le mathata a tlhaloganyo, ba itemogela dilo di le dintsi jaaka, go tlhoka tiro, go tlhoka ditšhono di le mmalwa tsa tiro, sekolo, le tse dingwe. Go kgerisiwa ke batho, go di, go di tirisodikgoka tsa mmele, maitemogelo a ditirelo tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo, a farologane thata o ikagile ka maemo a motho ka bongwe, le ditirelo tse di rileng tse di fitlhelelwang.

Dingaka tsa setso le dingaka tsa segompieno di ka dirisana mmogo go kopanya dikalafi tsa setso mo ditirelong tsa kalafi tse di tlwaelegileng, ka go rotloetsa go tshepana, go tlhoma ditsala tse di tlhamaletseng tsa go romela le go baya kwa pele mekgwa e theilweng mo bosuping. Seno, se akaretsa netefatso ya science-e ya dikalafi tsa setso, dikgato tse di gagametseng tsa taolo ya boleng jwa melemo ya setso le puisano e e botlhokwa mo setsong, magareng ga a batlamedi. Go aga tshepo le tirisano mmogo, puisano e e bulegileng, go tlotla mekgwa e e farologaneng, katiso le thuto e kopanetsweng le go tlhomamisiwa pabalesego le boleng.

Ditlamorago tsa melemo ya maitirelo kgotsa e e fosagetseng, le e e seng ya maemo a a kwa tlase di akaretsa, go tsenwa ke botlhole bolwetsi jo bo sa alafiweng, go swa go sa le gale le go palelwa ke go alafiwa. Lebaka la gore go nne le melemo e e seng ya mmatota, ke gore kgwebisano ya diritibatsi tsa maaka e kgwediwa ke go tlhoka melawana e e lekaneng. Tlhaelo ya batlhatlhobi ba diritibatsi le go tlhoka dikago tsa laboratori, go tlhola bophepha jwa diritibatsi.

Motho a ka nna a tlhoka thuso ya boitekanelo jwa tlhaloganyo, fa a itemogela diphetogo tse di sa kgaotseng tsa maikutlo, boitshwaro, kgotsa go akanya tse di amang botshelo jwa gage jwa letsatsi le letsatsi, thata le go baka kgatelelo ya maikutlo. Diphetogo tseno di ka akaretsa go nna a hutsafetse, go tenega, go tshwenyega thata, go fetoga ga boroko le keletso ya dijo, go ikgogela morago mo ditirong tsa loago le go nna a le mathata a go tlhoka mogopolo kgotsa go dira ditshwetso. Fa matshwao ano a le maswe thata kgotsa a kgoreletsa go dira kgala ga letsatsi le letsatsi, go botlhokwa go batla thuso ya seporofešenale.

Mo Aforika Borwa tlhokomelo ya boitekanelo ya private-e ka kakaretso e neelana ka boleng jo bo kwa godimo jwa tlhokomelo le kgotsofalo e kwa godimo ya molwetsi fa e bapisiwa le lekala la puso. Ka ntlha ya mabaka a a tshwanang le dikago tsa maemo a a kwa godimo, dinako tse dikhutshwane tsa go leta le badiri ba tlhokomelo ya boitekanelo ba ba maleba. Lefa ditleliniki tsa private-e le dikokelelo gantsi di dira sentle mo mafelong ano. Mme seno, se felela ka maitemogelo a a botoka a balwetsi. Dintlha tse di nang le seabe mo pharologanong di akaretsa didiriswa le mafaratlhatlha, badiri le baitsanape, dinako tsa go leta, le phitlhelelo, le ditlhotlheletso tsa matlole.

Kgatelelo ya madi e kwa godimo kgotsa kgathalelo e kgolo ya madi, gantsi e amana le go tlhopa tsela ya botshelo. Dilo tse di ka oketsang kotsi ya go nna le kgatelelo ya madi kgotsa madi a kwa godimo di akaretsa dilo di le dintsi jaaka, dijo tse di sa itekanelang, go tlhoka go itshidila mmele, go nwa bojalwa go feta selekano, go goga motsoko, go nna le boima jo bo feteletseng, kgotsa go nona, kgatelelo ya maikutlo le go tlhoka boroko.

Go tokafatsa dinako tsa tsibogo mo dikotsing tsa tsela, EMS e ka tokafatsa dithulaganyo tsa go romela, go tshwara megala ka botswerere, go dirisa thekenoloji tse di tsweletseng, jaaka go latedisa ka nako ya nnete le GPS, go dira megala e tle pele, le go netefatsa gore dikoloi di dirisiwa sentle go ikagilwe ka lefelo le bokete jwa tiragalo. Dikatiso le di-protocol-o tsa tlhokomelo ya pele ga bookelo le tsone di ka tokafatsa bokgoni jwa go sekaseka ka bonako le go tlhomama ga balwetsi mo lefelong la kotsi.